Dilo tse amogelwang ke dibanka ke pampiri la go bontsha gore o motho wa Aforika Borwa kapa o motho wa ko kae ebile le pampiri le na le mabitso a gago ebile le dipampiri la gore mo o dulang teng o dula kae.

Ke gore ba lebelela gore madi a kenang ko karateng ebile madi a a bonang gore wena o a kgona go lekanela madi ao gore o kgone go nka sekoloto kapa o kgone go nka sekoloto.

Ke tsa go bua gore wena o mang, o tswa kae, o dia eng ebile le mo losikeng la gago ba go fa bokae madi a go ka metlha le metlha.

Ke ka gore wena o sebetsa kae ebile o thola madi a bokae ngwaga le ngwaga, ke dilo tse ba go botsang tsone.

Nna ke ka bolelela batho ka gore ke re ko bathong fa ba ya ba lo batla sekoloto ba bone gore ba fumana bokae madi ao ebile ba ka kgona le gore ba ka patala bokae.

O ya ka pampiri la go bontsha gore o fumana bokae from moo o sebetsang teng ebile gape o ka patala bokae ke tumelano ya gago le banka.

Ke gore fa o fumana madi a mannyane, banka e ka se kgone go e go fe madi a o a tlhokang ka gore o ka se kgone go patala banka madi a o tla bo o a nkile ko bankeng.

Ke ditulo tsa bo African Bank-e le bo Capitec-ke, dibanka tse kgonang gore di ka go kadima madi a o a batlang ebile ba shebile le gore madi a o a fumanang ke a bokae.

Madi a o ka kgonang go a fumana ke gore ka fumana madi a a mannyane kapa a mangata mo ditulong tse fapaganeng ebile ba shebile le gore o patala jang le ko dibankeng tse dingwe.

Ke dielo tsa go bontsha gore jaaka bo di-bank statement go bontsha o motho o o fumanang madi a bokae ko mosebetsing wa gago kapa mo o direlang teng.

Go fumana leeto, madi a a leeto ke a go bontsha gore madi a o a tlhokang ke a bokae ebile gape le dilo tse o tla bo o di sebedisa di tlabe di etsa bokae mo o yang teng.

Forex ke selo se o kgonang go godisa madi bo sone mara a se tshepise ka gore se kgona gore se go feleletse le madi a o ntse o na le one go batlega madi le pampiri la gago la lebitso le la sefatlhego sa gago.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke tsa gore o kgona go godisa madi a gago o a beye mo o batlang wa beya teng ebile o kgona gore o kgone go wa nka o a kenye gape le mo karateng ya gago ya banka, o a sebedise mo o batlang go a sebedisa teng.

Ditlamorago tsa ditirisano tsa yone ke gore o ka kgona gore o latlhe madi a gago, e nke madi a gago gao fela ebile o sale o o kadime madi ko dipolekeng tse dingwe.

Ke ne ke tlo dula le ne mo fatshe ke mo bontshe ditsela tse di siameng le ditsela tse di sa siamang mo forex-seng e ebile ke mo kgalemele gore se a se dirang a sa loka ka gore o tlo feleletsa a kena ko mathateng a go kadima ditšhelete ko dibankeng tse ngata.

Ke ka ikutlwa ke itumetse tota ka gore e tla be e nthusitse mo mading a ke tlabe ke wa tlhoka ebile ke tla kgona go dira selo le sengwe se ke ne ke se ke se batla.

Ke ka tsamaya ke batlisisa ka yone ebile ke netefatse gore ke a itse before ke senya selo or-e ke dira dilo tse ke sa di itseng.